Ha ke, ha ke fumana hore ba bua maka ka nna. Ke tla qala ka ho hlahloba ka moo dikahare tse buang ka nna, ka ho tlwaeleha. Ke tla hlahloba ditaba tsena ho bona hore na ke ntho e amang bophelo baka ka tsela e sa hlwang e nepahetse. Kapa ho tlaba molemo ho tloha. Ke tla netefatsa hore ke se fokotswe ke hoba le maikutlo a sa tshwanelahang. Ke tla nka, mehato ya ho bua ka ka pele. Le ho ama ditaba tse amang. Le ho rala dikgakanyo tse tla thusa ho kgutlisa karolo ya bophelo baka.

Ke rata ho reka di-data bundle ka mohala. Ka ho tobetsa star, one, three, five, hash. Kapa ka app ya mohala, hobane ho bonolo ebile ke kgona ho bona di-packet tsohle le ditefello. Ha ke a sebedisa kontraka, ke rata ho reka di-bundle tse nyane tse kang one gigabyte kapa two gigabyte tse senang nako e kgutshwane. Ha nka eletsa moruti wa wa ka ke tlare a seke a reka di-bundles tsa letsatsi le letsatsi hobane di bitsa haholo.

Ke tla re ho moahisane. Ngwaneso ha o shebeletse television ya hao dinepe di sa bonahale hantle. O ka leka ho shebella, mohaleng wa hao ka streaming. Streaming ke ha o shebella lenaneo kapa filimi ka internet ka kotloloho, ntle le ho rarolla pele. E sebetsa, ha mohala kapa TV ya hao e hoketswe ho Wi-Fi kapa data. E be o kena app e kang YouTube, Netflix kapa SABC Plus o kgetha lenaneho leo o batlang ho shebella. Ha o tobetsa play leqephe leo le qala ho bapala hanghang.

Ka pono yaka, ho sebedisana le chatbot hoka thusa haholo. Hobane, e araba ka potlako, bosiu kapa motshehare. E thusa ho fumana lesedi la pele. Jwalo ka ditheko, dihora tsa ho bula, kapa hore na oka fumana thuso kae. Empa ha bothata bo le boima kapa bo hloka kutlwisiso ya motho. Ke moo o ka kgethang ho bua le motho wa nnete. Hangata o tla tobetsa konopo e reng bua le moemedi kapa human agent, e be o fitisetswa ho motho.

Dumela, dumela. Ke batla ho tlaleha bothata ka internet ya ka. Ke le ka ho kena, empa ke fumana molaetsa o reng disconnected. Ke se ke lekile ho tima le ho bulela router hape. Empa haho letho le fetohang. Metsi a matso a bonesa, empa ha hona connection. Ka kopo le ka sheba hore na hona le bothata ka lehlakoreng la lona kapa haeba ke lokela ho lokisa ntho e itseng ka lapeng. Hape le ka, ntsibisa hore na ke lokela ho etsa eng ho rarolla bothata bona. Ke leboha thuso ya lona.

Hai moratuwa, kene ke shebile budget ya rona. Mme ke hlokomela hore theko ya data e ntse e nyoloha. Empa meputso o dula o le mong. Ho bonahala eka kgwedi tse tlang re ka se kgone ho reka data ka mekgwa eo re itlwaeditseng ka yona. Ke ikutlwa ke tshwenyehile hobane re tlameha ho etsa diphetoho tseleng eo re sebedisang data ka yona. Re qhobe ho stream-a haholo kapa re sebedise Wi-Fi moo ho kgonahalang. Re tla bua le wena hao fihla.

Disebediswa tse bohlale tse kang di-smartphone, di-TV le di-laptop. Di refa monyetla wa ho bona dipapatso tse amanang le dintho tseo re di ratang kapa re di batlang. Sena seka re thusa ho etsa ditshenyehelo tse bohlale, ho fumana ditheolelo kapa di phatlalatso tsa dihlahiswa tse ntjha. Empa, ditshitiso ke hore dipapatso tse ngata di ka teneha tsa nka sebaka sa data ya rona kapa tsa senya, phihlelo ya mosebedisi.

Molao wa Afrika Borwa. Haholo holo Molao wa Phatlalatso le Tshireletso ya Botho POPIA. Le molao wa bopaki ba Defamation Act. O tebela ho phatlalatsa maka kapa tlhahiso lesedi esa netefatsoang, e ka senya podumo ba motho. Batho le ba tsa ditaba ba tshwanetse ho nepahala, ho hlopha tokelo ya botho le ho sebake kotsi. Ha motho a fumana hore ba mo qotsitse ka nnete e sa tshepahaleng. O na le tokelo ya ho mo qosa ka bothata, kapa ho kopa tshwarelo ya molao.